Ubudlelwane bakho nebhange lakho kubaluleke kakhulu ngoba ngokuhamba kwesikhathi kufanele ukuthi nakhe ubudlelwane bokuthembana, ngoba nawe kusengenzeka ukuthi udinge ukuthi kube khona ukuboleka ozokwenza ozokwenza ngokuhamba kwesikhathi ukuze uzokwazi ukuthi kube khona izinto zakho ey'balulekile ozenzayo. Kanjalo nawe fanele ulithembe ibhange lakho ngoba phela sikhuluma ngokuthi lapha ubeke imali yakho.

Umthelela ube muhle kakhulu futhi umthelela ubumukhulu kakhulu ngoba ubuwazi ukuthi ngoba njengamanje usuyakwazi ukuthi noma unenkinga usheshe ungene kumakhalekhukhwini uyilungise leyo nkinga leyo. Ngabe ufuna ukuthi mhlambe ubhajethe? Uyakwazi futhi ukuthi ukwenze khona futhi kumakhalekhukhwini, asisekho isidingo sokuthi uhambe uye ebhange uthi uyafika utshelwe into efana nokuthi kuthiwa hhayi buya kusasa ngoba kugcwele. So, zisiza kakhulu zisize kakhulu impela nje.

Hhayi ngikhathazekile impela nje ngikhathazekile impela ngoba njengoba esey'nkingeni nje lo mbhemu lo, kusengenzeka ukuthi kuqale uchungechunge lokuthi ayithole eselandelwa na amaphoyisa esephenywa kabanzi. Uma-ke kuye kwaqala uphenyo, uphenyo olubanzi, kuzoqala-ke bese zonke izimali ezithintana naye noma ey'hambisana naye ziyabanjwa esikubiza ngokuthi ziyafrizwa. Manje sizoba senkingeni-ke thina-ke njengabatshali zimali ukuthi sizokwenza kanjani ukuthi phela sikhiphe iy'mali zethu uma sekukanje njengoba vele sekuqalile sekukanje? Sisenkingeni impela nje enkulu sikhathazekile impela nje futhi.

Ayi into ey'nkinga kakhulu lana ukuthi zitholakala kalula mani le zinto zitholakala kalula, noma ngabe uyahamba emgwaqeni uy'thola sekunabantu abakweshelayo ukuthi uhambe uyoboleka lezi iy'mali lezi, kodwa-ke manje into ey'nkinga ukuthi iy'nzalo inzalo yakhona ijwayele ukuthi ibe phezulu kakhulu. Ijwayele ukuthi ibe phezulu kakhulu okugcina-ke futhi, sokukufakela ingcindezi nawe ukuthi awube usakwazi ukuthi ukhokhe kahle. Okogcina futhi sekubangela ukuthi uy'thole usugaxele usukwile nto abayibiza ngokuthi ama-arrears. Ungasakwazi-ke manje ukuthi wenze nezinye izinto ey'baluleke kakhulu.

Okokuqala, nje angazi ukuthi mina bakhulume ngani bebodwa. Okusengenzeka ukuthi bona mhlawumbe kunolunye uhlelo lwabo oluseceleni abaluhlelile bona engingalwazi mina. Okwesibili, kuyingozi ngoba ngiqhamuka mina senginikezwa, anginikezwanga ilungelo lami lokuthi ngikhethe ukuthi ngifuna ukuthi ngisebenzise lo ngezizathu zami zokuthi ngibona kuwuyena muntu engikwaziyo ukuthi ngihambiselane naye, ngoba unginikeza lokhu nalokhu nalokhu engikudingayo. Uma ngibheka kulokhu enginikezwa khona njengamanje, ezinye zezinto mina ngakwelami icala angizidingi kodwa ngizoyithatha phela ngoba nginikezwa umqashi wami.

Hhayi mina sengiqala ukungayizwa kahle le nto, la bantu laba inzalo yabo iphezulu kakhulu uma ngibheka, uma ngibheka lo muzi lo kusazodinga ukuthi nawo uphinde ulungiswe futhi. Ngakho angiboni ukuthi kumele ngabe la maphesenti abanginikeza wona aphezulu ngale ndlela le, angisayizwa kahle le nto yala bantu. Nesikhathi sokuyikhokha side kakhulu. Side kakhulu kufanele ngabe okungenani uma kusho ukuthi aphezulu kangaka amaphesenti, isikhathi kufanele ngabe sithe ukwehla kancane, manje uma amaphesenti ephezulu, nesikhathi naso futhi sithe ukuthi xaxa, kusazophinde futhi ngokuhamba kwesikhathi kube nezinye futhi ey'fakwayo ngaphezulu. Hhayi ngeke angisayiboni kahle le.

Ngiyacabanga ukuthi lolu hlelo lolu ingqangi yalo kwakuyikhona ukuthi lenze impilo ukuthi ibe lula. Kwakuyikhona ukwenza ukuthi abantu abayitholi sebehleli usuku lonke emabhange belinde ukwenza into eyodwa nje vo. So, ngokucabanga kwami nendlela engizizwa ngayo ngiyalijabulela kakhulu, ngilijabulela kakhulu lolu hlelo ngoba uyakwazi ukuthi ukhethe ukuthi cha, awuthi manje ngikwenze manje lokhu. Kanti uma ubheka ey'ntweni ey'fana namabhange kuney'khathi, kuney'nsuku abantu bayahamba bathatha amakhefu, bayothatha amakhefu isikhathi eside, uyabona nje ukuthi impilo luyenze yathi ukuba lula impela.